Vhulimi ndi iṅwe nḓila ya khwine ine ya sika mishumo Afrika Tshipembe, ṱalutshedzani nḓila dzine vhulimi ha thusedza kha u sika mishumo na u tikedza ikonomi ya Afrika Tshipembe. Ikonomi ya Afurika Tshipembe i tikedziwa nga murahu ha musi hu na mabulasi manzhi o vhalaho hune vhathu vha ḓo kona u wana hone mishumo vha vha tshi kho bveledzisa zwibveledzwa zwi fanaho na maṱamaṱisi na mitshemelo zwoyaho nga u fhambanana khathihi hafhu na mavhele ane ra shumisa kha mugayo ine ravha ri kho i ḽa ḓuvha na ḓuvha.

Ri vhudzekani nga nḓila ine vhulimi ha vhuyedza ngayo ikonomi ya Afrika Tshipembe ri nga vhuyedza ikonomi ya Afrika Tshipembe ngo u dzhiela nṱha mashango a nnḓa na vhubveledzisi ha u fhaṱa mishumo na nḓila ine yanga kono u vhuyedza vhulimi Afrika Tshipembe.

Ndi vhona unga waini dzi na maanḓa a u mannḓafhadza ikonomi ya Afrika Tshipembe hu na na swiri na mapfura a zwi dziki na afukhada.

Naa ni nga ṱalutshedza uri ndi ngani zwi zwa ndeme u dzula no kunakisa fhethu hune ha dzula zwifuwo? Ri nga vhona uri zwifuwo zwi ḓi dzula fhethu ho takalaho ho takalaho a thi hafhu na u khwinisa mvelelo na maḓi na u vhona uri zwifuwo zwi khou aluwa nga nḓila yo takalaho kana nga nḓila ya vhuḓi.

Ndi mushumo ufhio une zwikolo kana mbekanyamushumo dza zwa vhulimi dza nga u ita kha u thusa vhathu uri vha gude zwo engedzeaho ngaha vhulimi na u khwinisa vhukoni havho vha nga khwinisa vhukoni havho ngo vha na zwikolo zwinzhi zwo yelanaho na vhulimi khathihi hafhu na mbekanyamushumo dza vhulimi.

Vho ramabulasi vhaṱuku vhane vha limela u ḽa vho ḓalesa kha vhupo ha mahayani ndi vhona u nga ndimo ya nḓirivhe nga vharamabindu vha ḓo ri itshi tshine vha fanela u ita tshone ndi u davhidzana khathihi hafhu no u khwaṱhisa kana u ḓikana sa vhoramabindu maṱuku khathihi hafhu vha dovha vha wana na sapoto kha vhathu na kha zwiimiswa zwo fhambananaho uri vha kone u ḓi wana vha tshi khou vha na u vhuyelwa.

Zwine vhalimi vha ita zwone musi vha tshi swika masimuni avho vha sedza kana vha lavhelesa tsimu yavho uri afhanoni zwine vha nga zwi ṱavha zwimela ndi zwifhio vho lavhelesa na muṱavha une wavha hone uri afha kha uyo muṱavha vhanga ṱavha mini zwa ita, kha uyu muṅwe muṱavha vha nga ṱavha mini zwa ita.

Zwine zwa fanela u itiwa hu tea u lavhelesiwa tshenzhemo ya bulasi khathihi na nzulele ya bulasi uri yo dzulisa hani na vhuhulu ha bulasi uri ndi nngafhani.

Ngowa ndi pfhanelo ya vhukuma kha vhathu vha muṱa na vha tshitshavha.

Ndi nga humbela thuso nga nḓila yo ḓi ṱungufhadza hu u itela uri ndi aluse bulasi yanga na zwifuwo zwanga zwo vhulungea nga nḓila yo fanelaho.

U dzhia mbofholowo dza muṅwe na muṅwe.

U vhea kana pfhanelo kha vho rabulasi vho teaho na u fhedzisa ha thambulo.

Hu tea uvha na u vha na u fhandekana kana mikano ya vhupo.

Hu tea uvha no u ṋanga lushaka na u ṱhogomela mutakalo wa zwifuwo uri zwo dzula nga nḓila yo fanelaho.

U sika mishumo kha vhathu vha hayani khathihi hafhu na u bveledza mishumo yo teaho.

U ṱalutshedzwa ha nḓila yo u shumiswa tsimu khathihi afho no u bveledza mishumo.

Tshaka dza dzi waini huna tshaka dzo fhamba dzo yaho ngau fhambanana u fana na waini ine vhathu vhanzhi vha i shumisa dzi kerekeni ine yavha ya vhaṅwe vha i shumisa musi vha tshi kho ita zwimima hungavha u tshata hungavha dzi dziphathi hungavha mishumo mihulwane hungavha mishumo yo yaho nga u fhambanana ine ho vulwa dzikhamphani kana dzi khou seḽeburethiwa. Ndi zwithu zwoyaho nga u fhambanana ha dovha havha na waini yeneyi ine yavha tswuku i dovha rengisiwa hanefha kha dzi zwiimiswa zwezwi zwo bika dzi ṋama vha dzi shumisa haningei vha tshi khou bika dzi ṋama uri dzi ṱavhanye dzi vhibve nga u to ralo ngo u to ralo.

Zwe nda zwi wana kana khaedu khulu khulu ye nda ṱangana nayo yo vha ya mafhungo a zwiḽiwa ngauri khuhu vhunzhi ha dzi khuhu dzi ṱoḓa zwiḽiwa zwinzhi dza dovha hafhu dza ṱoḓa u ṱhogomeliwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe na fhethu hune dza vha dzo dzula hone dzi to vha dzo dzula fhethu ho kunaho fhethu ha vhuḓi fhethu hune dza ḓovha na mitakalo yavhuḓi dza ḓo kona u aluwa nga nḓila yo fanelaho kana nga nḓila yo teaho zwi dovha hafhu zwa ita khaedu futhi kha maḓi dzi dovha hafhu dzi ṱoḓa dzi tshi fhedza u ḽa zwiḽiwa. Dzi tea u vha dzi khou nwa maḓi uri dzi kone u tsitsa zwiḽiwa zwe zwa vha zwi tshi khou ḽa yo vha i vhe khaedu khou kha vhathu vhane vha vha u lavhelesana na sia ḽa u fuwa khuhu dzi khaedu ine vhathu vha nga ṱangana nayo ya zwiḽiwa na maḓi na vhudzulo.

Zwithu zwine vha fanelo u ita vhalimi vha teya u lavhelesa uri mitsho kana dzi dovha dzo imisa hani dzine dza khoḓa uri zwine vha lima zwi ḓo vha zwi tshi khou yelana na mutsho naa uyo une wa ḓo vha u tshi khou ḓa nga hetsho tshifhinga naa, khaedu ine vha tea u ṱangana na nayo kana ndi zwithu zwine vha tea u zwi lavhelesa nazwo hezwo uri fhethu hu ne vha khou lima hone ndi fhethu ha hani ha nṱha, ho tsaho naa.

U lima nga muṱa zwi thusa uri vhathu vha ḓivhani huvhe na vhushaka ha vhuḓi kha vha mashaka o yaho ngo u fhambanana, kha miṱa yo yaho nga u fhambanana na u kona u ḓivha kana u pfesesa vhathu vhane vha vha tshi khou tshila navho na kutshilele kwavho.

Kha nyimele yo raliho tshine nda nga ita tshone tsho u tou thoma thoma ndi tsha u vhudzisa vhashumi vhanga uri tshifhingani tshi ḓaho musi muthu a na thaidzo i ngavha ya masheleni khaedu, i nga vha khaedu hayani ya zwiḽiwa, i nga vha khaedu kha vhana hayani kana a tshi kho balelwa u u langa kana tshelede ine a kho i wana kha kha rabulasi ndi ine a vha khou hola ṅwedzi na ṅwedzi a khou balelwa uri i muthuse hayani kha vhana vhawe na kha zwiḽiwa na kha zwithu zwoyaho nga u fhambanana. Arali muthu a tshi khou ṱangana na zwithu zwo raloho kana a tshi vho pfesesa uri u kho nyaga u vha ramabindu ndi nga kona u muthusa arali o ḓa kha nṋe a nṱalutshedza thaidzo ine yavha khayo kana nyimele ine avha khayo nṋe sa rabulasi muṱuku ndi nga kona u muthusa hanefho hune nda nga kona ngayo u fhirisa u to tswa.

Tsho to thoma thoma u fanela u vha u muthu ane avha na vhudele ano ḓi funa ngauri musi u tshi khou shuma nga zwifuwo nazwo zwi zwitshi tamisa kha vhaṅwe vhathu musi vha tshi lavhelesa zwa vha kunga vha ḓe vharengi ndi zwithu zwine vha kho zwi tshilela tshiṅwe hafhu na fhethu hune zwifuwo zwau zwavha zwi tshi kho dzula hone zwi kho toyovha zwi kho dzula fhethu ho kunaho na fhethu ho khudaho na u zwi ṱhogomela na u zwifha zwiḽiwa uri zwi aluwe zwi na mitakalo yavhuḓi yo teaho nahone yo fanelaho. Ndi zwithu zwine wa to zwi dzhiela nnṱha hezwo kha sia ḽa mukoko mukoki une wa nga vho khou nyaga u rengisa.

Zwine zwa itea vhuponi ha hashu musi kha musi ho swika tshifhinga tsha gomelelo kana tshifhinga tshine ha vha hu si tshena zwiḽiwa kana maḓi zwi fhedza zwi tshi khou vha thaidzo kana zwi tshi khou vhaisa nga mannḓesa vhathu vhane vha vha vho to lindela uri huvhe na mvula vha kone u lima. Vha kone u bveledza zwibveledzwa zwavho vha tshi zwi rengisa vhuponi ho yaho nga u fhambana fhambanana ha dovha hafhu ha anda na nḓala hune vhaṅwe vha fhedza vha tshi kho xeletshelwa nga matshilo avho nga murahu ha musi vha tshi khou baleliwa u konḓelela mutsiko kana gomelelo ḽine ḽa vha ḽi hone nga tshenetsho tshifhinga kha honovho vhupo hune vha vha vha tshi kho dzula hone musi hu tshi khou itea hezwo zwithu.

Nḓila dzine vha nga dzi shumisa kha fhungo ḽi tevhelaho kana kha heḽi fhungo hu u itela u alusa kana u tikedza vhulimi ha vhuponi ha mahayani na mabulasini o yaho nga u fhambanana zwi ita ndi u afhadza zwishumiswa tshomedzo zwine vha ḓo kona u zwi shumisa khou bveledzisa kana zwi vha ḓo kona u shumisa kha vhulimi havho vhune vha ḓo vha khou lima zwithu zwoyaho nga u fhambanana fhambana ngahao u fana na u vha ṋekedza dzi mbeu, u vha ṋekedza mabulasi mavu. U vha ṋekedza magandakanda zwithu zwoyaho nga u ralo zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou vha thusedza kha uri vhulimi havho aluwa.

Vhuponi ha hashu zwine nda zwiḓivha ndi zwa uri vhunzhi ha vhathu ho ḓala thangana ya muroho kha tshiṅwe tshifhinga a hu ngo tsha ḓala vhathu vhane vha vha vha kegulu na vha kalaha vhane vha ḓivha nga zwifhinga zwine tshavha tsho fanela kana tsho tea uri vha ṱavhe dzi phonḓa ngaha tsho ngauri hu na tshifhinga tshine wa ṱavha phonḓa nga tshifhinga tshine tshavha tshi si tshone zwa sia zwitshi kho vhanga u sana ha mvula, vhathu vho ṱavhaho mavhele vhavha vhatshi kho lila nga nṱhani ha u shaya mvula zwa amba uri ri kho tshila kha ḽifhasi fhasi ḽine mvelele yo to ṱuwa tshoṱhe ngauri vhaswa vha ano maḓuvha a vha ḓivhi zwifhinga zwa u ṱavha phonḓa uri ndi lini na mahayani hanefha vhuponi hashu avha zwiḓivhi.

Maga ane a fanela u tevhedzwa musi vhathu kana muthu a tshi kho ṱoḓa u ṱavha nḓuhu, ndi zwa uri hu tovha mavuni ononaho vhukuma ononelaho khathihi hafhu na muṱavhani nḓuhu dzi a fhedza dzi tshi kho tenda. Nga murahu ha musi wo no dzi ṱavha tshine wa fanela u tshi ita ndi u dzi ṱhogomela musi dzo no aluwa, ndi hafhaḽa hune wa wana dzi tshi sheliwa mavu nga matungo ha fhanoni manzhi wo dzi tingeledza, izwo zwi tshi khou iteliwa mini zwi hu tshi kho itelwa uri dzi kone u vha na nḓuhu khulwane kana dzi aluwe u ṱavhanya, dzi aluwe dzi na mutakalo wavhuḓi musi dzi tshi aluwa dzi vhibve dzo vhibva nḓuhu dzine dza vha khulwane vhukuma.

Zwine nda takalela zwi ṱavha ngadeni ndi zwithu zwi tevhelaho, ndi mutshaina, miroho yeneyi nga u fhambanana fhambanana hayo, mi mixe, tshipinashi. Hezwo ndi zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni khathihi hafhu na dzi nnkhwe, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda takalela u zwi ṱavha, na mabvani na zwikoli ndi zwone zwithu zwine nda zwi takalela hezwo zwine ngadeni yanga ndi nga fhedza ndi tshi khou ṱavha zwone, khathihi hafhu na mirambo na dzi biṱiruṱi, mirambo i nthusa musi hu sina vhurotho kana tshelede ndi a fhedza ndi khou i shumisa khohu kho i shumisa khou nwa tiye nayo.

Zwithu zwe nda lingedza zwi ṱavha fhedzi zwa kundelwe kana zwa balelwa ndi maapuḽa, ndi zwienge na mapiyere, ndi zwithu zwine zwo balelwa nga murahu kana nga mulandu wa fhethu he ndavha ndi kho zwi ṱavha hone, mavu o vha a songo fanela for hezwo zwithu zwi ndavha ndi tshi kho zwi ṱavha hafho kha thihi hafhu no u shaya tshomedzo kana zwi shumiswa kana mishonga ine ya ḓovha i tshi khou ḓi tsireledza kha zwiḽiwa zwine zwa ngavha zwi khou zwiḽa zwithu zwino tonga zwifheṱi zwenezwi, ndi zwone zwa itisa uri zwi balelwe uri zwi aluwe.

Vhurotho vhune ha itiwa ho ḓala gurowu ndi nga amba uri zwi vha zwi si na mutakalo nga ngomu ndi ngani ndi khou ralo ngauri huna vhathu vhane vha vha vha vhathu vha vhaaluwa vhaṋe zwi a vha kundela kana zwi a vha balelwa u ḽa vhurotho hovho ho ḓalaho gurowu nzhi vhukuma, huṅwe zwi fhedza zwi tshi khou vha vhangela malwadze, zwi tshi kho vha thithisa muvhili unga kha miraḓo yoyaho nga u fhambanana fhambanana hayo ngauri hu vha ho ḓalesa gurowu, zwi amba uri gurowu a i ngo tou ḓalesa kha vhurotho vhurotho u tovha vhurotho vhowi gurowu ya hone i tou vha yo linganela zwavhuḓi i songo ḓalesa i songo vhaṱuku i tovha i vhukati.

Ndi mukapu wa mavhele a mugayo mu wa yeḽo wonoyu wa tshivenḓa une vhathu vhunzhi havho a vho ngo u ḓowelea, ndi wone mukapu une ndi ya u shumisesa vhukuma nga matsheloni ngauri uya mpha nungo ndiya pfa ndi na maanḓa vhukuma, tshiṅwe hafhu ndi a dovha nda dzhia tshifhinga ndo fura ndi sa khou ḽa tshithu ngauri uya kona u dzula thumbuni musi u tshi u ita mukapi howunoni u shumisa maḓi wa thoma wa a vhilisa musi maḓi o no vhila wa kona u dzhia ha mugayo wa mavhele wa yeḽo wa migisa wa ṱanganyisa zwiḽa zwithu, u bva afho wa mbo ḓi zwi shela nga ngomu wavha u kho ri itela kana wa to shumisa mutuku, na u shumisa mutuku kana wa to shumisa mugayo wone une.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou ḽa mukapu kana vhuswa ho bikiwaho nga makhaha, tshine nda nga to tshi amba ndi tsha uri ndori ndi tshi khou zwi ḽa nda pfha u nga ri a zwi kho ita zwavhuḓi lini, zwi tshi khou itisiwa ngauri nda ndi singo ḓowela mara fhedzi ndi tshi khou ḽa ngo ralo tshiṅwe hafhu tshe tsha itea ndi tshori ndo balelwa u fura ngauri thingo tsha kona na u fhedzisa kana u isa phanḓa ngauri nda ndi tshi khou baleliwa u ḽa mukapu kana vhuswa ho vho ha makhaha ngauri ndi zwithu zwine ndi vha ndi songo zwi ḓowela lini, ndi ḓivhesesa uri ndi zwithu zwine zwa shumiswa nga vhathu kale, vha vha aluwa mara nṋe ndo zwi lingedza fhedziha zwo ḓi to mbalela ngauri ndo pfa zwi sa kho ita zwi sa kho ṱangana na musi ndi khou zwiḽa na tshisevho nda pfha zwi sa kho ita.

Tshine nṋe nda ḓivha tshone nga ha makhaha ndi tsha uri, vhunzhi ha vhathu kana vhunzhi ha vhakegulu na vha kalaha kana vhathu vha kale, vha shumisesa makhaha kha mikapu, vha ri ndi zwone zwine zwa vha ṋea nungo nahone ndi zwone zwine zwa vha na mutakalo mivhilini yavho, zwi a vha tika zwi a vha khwaṱhisa, zwi a vha imisa uri vha ime vha khwaṱhe, vhanwe hafhu vha ḓi tovha zwi shumisa kha kha vhuswa mara vhunzhi havho vha zwi shumisesa kha mikapu u ya nga ku vhonele kwanga kana nga ku pfesesele kwanga, ndi vhona uri mukapu kana makha avha a ndeme kha mitakalo yavho avha vhavha vhatshi kho khwathiseya.

Hai a thi thu ḓi wana ndi tshi kha nyimele kana ndi tshi kha tshipiḓa tshine nda ḓi wana ndi tshi khou ṱavha na gurowu nga ngomu tsimuni ndi zwithu zwine a thi ngo ṱangana nazwo hezwo lini, na nḓivho nazwo a thi na nḓivho nazwo na zwa uri zwi shumisa hani, na zwa uri ezwi u tshi ḽi ṱavha u ḽi ṱavha mavuni o itisaho hani, nahone wono ḽi ṱavha hu itea mini, mishonga heyo i shumisa hani, u ḽi i isa phanḓa kana zwithu zwine wa ḽi ita ngazwo kana zwine wato fanela u zwi ita uri ḽi kone u aluwa ndi zwifhio a thi na nḓivho nazwo.

Musi nga murahu kha zwiṋoni kanzhi kana vhunzhi zwi vha zwi tshi khou iteliwa uri zwi aluwe kana zwi bve mabesu maswa uri zwi ḓo kona u aluwa zwavhuḓi zwi na mutakalo wavhuḓi, khathihi hafhu zwi tshi konaha hafhu futhi nau vhuḓi zwi vha zwi khou tou thusedza uri zwi aluwe zwavhuḓi. Na zwa uri mabesu hu bve maswa hu ṱuwe haaḽa a kale hu vha hu tshi khou itelwa hezwo zwithu zwi fhedza zwi tshi khou aluwa nga nḓila yavhuḓi nahone hafhu zwo takala ndi ngayo mafhungo.

A zwi dzhii tshifhinga tshino topfi ndi tshilapfu lapfu kha u ṱhukhula khuhu na zwithu hezwi zwi vha zwi tshi kho itelwa uri hedzi khuhu musi dzi tshi khou aluwa, dzi aluwa nga nḓila yavhuḓi na dzi na mutakalo yavhuḓi dzi sina mathada na mathihi. Zwivha zwi kho itelwa uri dzi kone u wana vhutshilo havhuḓi a si zwithu zwine zwa dzhia tshifhinga tshine ra nga ri ndi tshifhinga tshilapfu ngo to ralo lini mara zwi vha zwi khou tou thusedza kha ku alutshele kwa khuhu udzi alusa hani.

Ri tshi ḓa kha sia kana ḽa lukanda musi nga murahu ha musi zwono bviswa hungavha kha zwifuwo zwo yaho nga u fhambanana kanzhisa kha zwifuwo zwihulwane zwi no nga dzi mbudzi, kholomo dzedzi na dziṅwe dzine dza vhana lukanda lune lu a bvisiwa khadzo. Vhunzhi musi vhono lu bvisa vha lu anea lwa fhedza hafhu lu tshi khou shuma kha mikumba kana kha zwiambaro zwine ri vha ri khou zwiambara zwa ḓuvha liṅwe na liṅwe zwi tshi kho to bva khori vhathu vha khou pfhesesa ulu shumisa kha mini zwipuka zwo yaho nga u fhambana fhambana.

Lukanda lwa tshifuwo nga murahu ha musi lwo no bvisiwa lu lu shuma zwithu zwo fhambananaho vhaṅwe vha to lu anea vha lu vhea ḓuvhani vha lu omisa uri lu ome lu khwaṱhe vha lu shumisa sa mukumba. Vhaṅwe vha ḓi lu shumisa hanefho nga nḓila dzo yaho nga u fhambana fhambanana ngaho nga ku pfhesesele kune vhathu vha vha vha khou pfhesesa ngayo, ngori vhunzhi ha vhathu a vha pfhesesi zwithu zwi no fana mara lukanda musi lo no bvisiwa lu lu vheiwa ḓuvhani u itela uri lu ome khathihi hafhu lu bve na munukho une wa vha u .

Maḓi a u fhisa a shumiswa musi vhathu vha tshi khou ṱhuvha khuhu hu u itela uri i kone u bva mafhafha kana mabesu ane avha a hone khayo. Ngauri maḓi o fhisa a vha a khou ita uri zwi ṱavhanye zwibve khathihi hafho vhaṅwe vha ḓi dovha vha zwi shumisa kha u garaba nguluvhe naho a ya shuma hu itela uri i kone u pfha maveve ayo haaḽani o u ṱavhanya na kha dziṅwe dzi phukha zwo ya ho ngo fhambana zwine zwi a shumiselwa maḓi u itela uri zwi bve lu mabesu kana zwi bve lukanda lune lwavha lu nga nnḓa mara kanzhisa vhathu vha a shumisa kha u ṱhuvha khuhu.

Vhaṅwe vha to a vhea ḓuvhani lwa tshifhinga tshilapfhu kana ḓuvha ḽoṱhe arali ḽo vha ḽi tshi khou fhisesa ḓuvha vhaa vhea ḓuvha ḽoṱhe ḓuvhani a ḓo kona u vhibva a kona u vha na mutakalo wavhuḓi. Kana maṅwe vha to a dzumba nga fhasi ha mavu vho to a gwela fhasi vha tiba khamusi vhege o dzula nga fhasi aḽa maḓi a tshi kho vhibva a tshi khou vhibva nga fhasi u vhuya u swikela vha tshi a ṱuwisa mimakete yavho yo yaho nga u fhambana, ndi hayo dzo nḓila dzine vhathu vha dzi shumisa kha mafhi uri a vhibve vhaṅwe vha to gwela fhasi vhaṅwe vha to a vhea ḓuvhani.

Mutakalo u thogomelwa nga nḓila ya kha zwifuwo zwezwi zwi a ṱhavhiwa injection kana zwa fafadzeliwa mishonga hu tshi khou itelwa upfhi zwi aluwe zwi na mutakalo wavhuḓi nahone zwi vha zwi khou thivheliwa na kha malwadze o yaho nga u fhambana fhambanana ngao. Musi vhulwadze vhu tshi swika vhu swika vha wana hu na mushonga kana zwo ṱhavheliwa zwo hayeliwa lune vhulwadze vhu sala vhu si tsha wana vhudzulo a vhukoni u kavha ngauri hu vha hu na mushonga khazwo zwa fhedza zwi tshi kho zwithusa uri zwi sa ṱavhanye u lovha.

Ee i hone miraḓo heyi ine yavha na vhutsila ya u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba, ngauri vhaṅwe vha fhedza vha tshi kho shumisa heiḽa mikumba u ḓi bveledzisa vhone vhaṋe siani ḽa zwienda, siani ḽa zwiambaro kanzhisa vha tshi kho zwiita kha kha mvelele dzavho dzo yaho nga u fhambana hu nḓila yo u dzhiela nṱha mvelele yavho. Mara vhunzhi havho vha ya i omisa vha dovha hafhu vha ya vha i ṱanzwa ya vha yavhuḓi ya nukhela u no nukhisa vhukuma vha i shumisa kha zwiambaro, vha i shumisa kha zwienda, kha dzi ngoma kha zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana.

Vhuponi hune nṋe dzula hone dzi hone nḓila dzine dza shumiswa kana maga ane a shumiswa havha musi vhathu vha tshi kho bvisa lukanda kha zwifuwo vhanzhi fhethu hunzhi hu shuma vhathu vha vhanna. Vha tenda kha uri alu tei u bviswa nga muthu wa mufumakadzi wa munna ndi ene ano tea u lu bvisa lukanda kha zwi puka kana kha zwifuwo zwoyaho nga u fhambanana nahone hu tea u vha hu sina vhafumakadzi nga tsini kana muthu wa musidzana nga tsini ndi hezwo zwithu zwine vhathu vha tenda khazwo vhuponi hune nṋe nda dzula hone na hanefha kha tshitshavha ngo angaredza.